Ngingadala into abantu abantu abangayithenga. Ngokwami, ilona bhizinisi elilula, kuphela kumele wazi izinto abantu abakuleyo ndawo abazidingayo ngaleso sikhathi ukuze ibhizinisi lakho lidlondlobale noma likhule.

Ngingaqala kancane ngokuthi ngidayise ezimakethe zendawo, ngikhulise ibhizinisi ngenzuzo likhule lidlondlobale kancane kancane lize lifike kulesi sigaba engifuna kuso.

Ngingasiza ngokuthi ngazise umngani uZiyanda ukuthi aqikelele ngokuzayo ukuthi angawugxobi umugqa mase ngazisa uSiyanda ukuthi kulo mdlalo esiwudlalayo, amaphutha ayenzeka. Ngakho-ke, angamcasukeli uZiyanda kuze sonke sihlale sijabule, siphinde sikhumbule ukuthi lokhu esikwenzayo kuwumdlalo futhi inhloso yakho kukukuujabula hhayi ukuxabana.

Umdlalo engangithanda ukuwudlala, ibhola lezinyawo futhi abangani enganginawo nabo babethanda lona ibhola, kuyinto esasiy'thanda sonke futhi kuyinto okuyiyona eyasihlanganisa yasenza saba abangani. Ngalokho ngiyazi ukuthi nabo babewujabulela ngendlela nami engangiwujabulela ngayo ngoba kwakuyinto esiy'thandayo ngezinhliziyo zethu sonke.

Imidlalo enjenge-chess. I-chess iyalekelela ekutheni ikufundise ukuthi sonke isinqumo ngaphambi kokuba usithathe usecabangisise kahle, okuyinto ezokusiza kakhulu empilweni njengoba ukhula mase kuba umdlalo webhola lezinyawo, okuwumdlalo wokuthi njengeqembu kumele nithembane. Uma ningathembani anikwazi ukuphokophela phambili. Kumele wena uthembe omunye naye akuthembe ukuze iqembu liya phambili, okuyinto naleyo esizayo ngapha empilweni ukuze uphokophele phambili.

Kungaba umdlalo we-chess, okuwumdlalo obalulekile kakhulu ngoba usiza umqondo ekuthenini ukwazi ukucabanga ngey'ndlela ey'ningi ezahlukahlukene. Nginethemba lokuthi nabo bengawaujabulela lo mdlalo ngoba ulula umqondo, indlela ocabanga ngayo, kuthi ungacabangi ungacabangeli eduze kodwa usabalale okuyinto engicabanga ukuthi nabo bengayijabulela.

Yingoba esikhathini samanje abantu abaningi bayathanda ukuzivocavoca. Ngakho-ke kuye, yiphuzu elihle lokwelekelela abantu ukuthi bazivocavoce ukwenze kube yibhizinisi, okuyinto elula kakhulu. Uma owakho umzimba usuwenzile waba muhle, abantu bayaye bethatheke befise ukufana nawe mase ubayakhokhisa okuthenini ukwazi ukubalekelela ukuthi bafike lapha osukhona wena.